Amapulatifomu omakhalekhukhwini enza ukuthi kufakwe izimali kube lula kubantu basemakhaya ngaphandle kwamabhange. Kule minyaka ezayo azokhula futhi anikeze izinsizakalo ezidingekayo futhi nezisheshayo.

Ama-medical aid broker asiza abantu ukuthi bathole izinhlelo ezifanele ngokubheka izidingo zabo zemali abazikhokhayo, futhi anikeze iseluleko esinochwepheshile ukuze bakhethe inketho engcono kakhulu. Izinzuzo zifaka ukusindisa isikhathi nemizamo, kanye nokuthola ulwazi oluqondile. Izinselele zingaba ukufaka imali eyengeziwe kumakhasimende nokuthi ezinye izinsiza zingase zingabi nezisekelo eziphelele sokukhetha.

Ukuthakasela nokuhlanganisiwe kusho ukuthi imali oyifakile ithola inzuzo, bese leyo inzuzo iyangezwa emalini yakho yokuqala ukuze esikhathini esizayo uthole inzuzo kokubili, emalini oyifakile nenzuzo oyitholile ngaphambilini. Ngaleyondlela, imali yakho ikhula ngokushesha kunokuthakasela okuvamile.

Akulungile ukuthi amabhange akhokhise izimali eziphezulu kakhulu kumakhasimende asebenzisa i-overdraft, ikakhulukazi uma lokhu kwenza abantu babe senkingeni ngezimali, ngoba kungabangela ubunzima obungaphezulu kunalokho abebekade bebhekane nakho. Ngokombono wami, amabhange kufanele anikeze izixazululo ezibhekene nezidingo zabantu, kube nokulinganisela phakathi kokwenza inzuzo nokuvikela amakhasimende.

Ngalesi sikhathi sokulinda isicelo se-UIF, ngizizwa ngikhathazekile futhi ngingaqiniseki ngoba angazi ukuthi kuzothatha isikhathi esingakanani ukuthola usizo. Lokhu kungabangela ubunzima bezimali, njengokuba nemali yokuziphilisa nsukuzonke. Ubungaqiniseki kuletha ubungezwani nokwesaba obungathinta impilo yami nengqondo.

Ngiphume kabi ebhange lapho ngiya khona ukuyofaka isicelo sokubolekwa imali, ngoba abasebenzi babengaphakathi kahle nhlobo, bangiphatha njengengane engabalulekile. Ngazizwa ngikhuthazekile kakhulu futhi ngidumala ngoba bekufanele ngithole usizo, kodwa ngazizwa ngidikibala futhi ngishiywe ngaphandle, ngaphandle kokuchithwa isikhathi esanele.

Izinselelo zifaka ungabi nogesi, i-inthanethi ebuthaka, nokuphazamiseka ngokuthengiselana, okwenza kube nzima ukusebenzisa amapulatifomu emali ephathekayo kahle.

Isikhathi sokulinda umshwayilense womngcwabo, isikhathi esibekelwe ngaphambi kokuba kukhokhwe imali yokubuyisela, yokubuyiselwa. Lokhu kungakhuthaza ngoba usizo lungabambezeleka lapho uludinga kakhulu.

Amabhange kufanele alinganise ngokunikeza izinsiza zokubolekwa ngemigomo ecacile, kodwa futhi abeke phambili imfundo yezezimali, ukuze bavikele abathengi ezigibeni zezikweletu. Ngisho noma lokhu kunganciphisa inzuzo isikhashana.

Ngijabule futhi nginethemba ngekusasa ngoba nginendlela ecacile yokuthatha umhlalaphansi kusenesikhathi. Kodwa ngiyakhathazeka uma ngicabanga ukwehla kwezimakethe, okungaphazamisa izinhlelo zami. Noma kunjalo ngizizwa nganelisekile ngoba sengiqaphela ukuthi sengihlangabezane nemigomo yami yazezimali.

Bengingakhathazeka ngokukhokha izimali zonyaka ze-overdraft, futhi bengizozama ukuyigwema uma leyonto ingenzeka, ngoba kungangeyenzela umthwalo wezezimali.

Isimangalo sami sinqatshiwe ngaphandle kwesizathu esicacile, kwangidumaza. Bengizosingatha isimo sokuxhumana nomhlinzeki, ngifune izincazelo ey'cacile, futhi ngifake isikhalo noma ngifune usizo kumeluleki wezezimali.